Ga se tshwanelo gore batho ba ka tlhophololwa ka ntlha ya puo kgotsa loleme lwa bona. Ke tiragalo ya mmatota e mo go yone batho ba tshwarwang ka tsela e e sa siamang kgotsa ka ntlha ya tiriso ya puo ya bona. Tlhophololo ya puo ga ya siama gotlhelele, re tshwanetse go amogela batho botlhe kgotsa ba merafe e e farologaneng ka ntlha ya go, ya gore dipuo tse di farologaneng di amogetswe ebile di a itsege mo Aforika Borwa.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba akaretsa dikarolo tsa setso ka go bona tlhotlheletso go tswa mo ditsong tse di farologaneng. Ba dirisa di-pattern-e tse di farologaneng le di-technique tse di farologaneng tsa setso, le go dirisa, go dirisana le bakati le baagi. Seno se baka go itseela setso, o tlisa go itseela batlhapi ba tshwanetse go tlotla boswa jwa setso go dirisana le batlhami ba ntlha-ntlha le go amogela meneelo ya bone.

Go ya ka nna ga gona tsela e e le nngwe e e siameng gore mosadi yo o nyetsweng a apare. Selo sa botlhokwa thata ke go ikutlwa o phothulogile ebile o itshepa mo go se o se aparang le go tlhopa diaparo tse di tshwanelang tiragalo eo le lefelo leo. Le fa go ka nna le ditsholofelo dingwe tsa setso kgotsa tsa loago tseno di farologana thata ebile ga di tlame batho ba botlhe mme ditlhopho tsa diaparo tsa mosadi yo o nyetsweng di ka nna tsa farologana ka ntlha ya mabaka a a farologaneng jaaka ditsholofelo tsa setšhaba se a se ratang kgotsa keletso ya go bontsha seabe sa go gore o nyetswe.

Meletlo ya setso e nale seabe se se botlhokwa mo go bopeng basetsana go nna basadi ka go tshwara phetogo ya go nna bagolo. Go aba kitso ya setso le go tsenya ditsholofelo le mekgwa ya setšhaba, meletlo eno e ba akanyetsa basetsana ba bannye go nyalwa, go nna bo mme le seabe sa bone jaaka basadi mo setšhabeng. Dithuto tsa meletlo eno di naya kitso ka mebele ya basadi, tlhakanelo dikobo, dikarolo tsa loago le maikarabelo.

Le fa nyalo e sa ntse e le tiragalo e e botlhokwa mo botshelong jwa batho ba le bantsi, diphetogo di akantsha gore dikelo tsa lenyalo di a fokotsega segolo bogolo mo bathong ba ba potlana. Mabaka a a nang le seabe mo phetogong eno a akaretsa go fetoga ga mekgwa ya botshelo ya setšhaba, go gatelelwa thata ka kgorelesego le boipuso jwa motho ka nama le mefuta e e farologaneng ya ditlhopha tsa botsalano. Batho bangwe ba ka nna ba tlhopha go se nyale ka ntlha ya go tshenyega ka go ineela go eletsa go fetoga-fetoga le maemo a matshelo a bone kgotsa go dumela gore go botoka fela gore ba sa nyala.

Ke ka tlhopa lenyalo la setso le la Sekgowa ka bobedi. Go tlhopa moletlo wa setso le wa Sekgowa go supa keletso ya go tlotla boswa jwa setso le dilo tse ke di ratang. Ke tsela ya go kopanya dikarolo tse di farologaneng tsa ditshupo go kopanya dingwao kgotsa go dira ke nne le meletlo e feletseng. Gape e ka nna tsela ya go amogela ditsholofelo le dilo tse maloko a a farologaneng a lelapa le ditsala di di ratang.